Makazi, ndiyaqonda ewe, ukusebenzisa le app yebhanka akusekho lula for wena, kodwa ke ndifuna ukhumbule okokubana ngaba ukusebenzisa le , le app yebhanki kukhusela wena, kukhusela nemali yakho elapho ebhankini yakho. Ngokho ke kuya kunceda into yokubana ngaba ukwazi noko ukhumbula iziteps ezibalulekileyo. Enye into ngokusebenzisa le app yakho uyakwazi ukuzuza amabhaso, amabhaso amaninzi afana nee-airtime, afana nezinye ifowuni ozokwazi ukuziwina okanye mhlawumbi wena ube sethubeni lokuwina into enkulu, makazi. Ngoko ke zama.

Ayikho inkampani onokwazi ufaka imali kuyo ngoku emveni kweeveki ufumane izikhuntyu zemali, leyo yilaa nto ibizwa i-pyramid scheme. Uza kubelwa imali, uza kubelwa imali, ayikho into enjalo. Ngokho ke kubalulekile into yokubana ngaba sifunde into yoba izinto okanye iinkampani ezixoka zimane zisithi into yokubana ngaba uza ukufumana izikhuntyula xana ufake imali yakho emveni kweeyure ezinga, ayisebenzi njalo. Ayikho into yamahala emhlabeni kwaye kungekho nto enyusa imali ngomzuzu okanye ngeentsuku. Ngokho ke ndithi masiqaphele, masiqaphele.

Ukuba nomasingcwabane kubaluleke ngento yokubana ngaba kukunceda ukuba ukwazi ukucwangcisa mhla ze kwafumaniseka into yokubana ngaba ufunyanwa lilishwa lokuba omnye wosapho lwakho anabele uqaqaqa. Ikunceda ke ngezemali, abanye omasingcwabane ke bona into abayenzayo bakhupha imali, bakhuphe ibhokisi, bakhupha nomsebenzi. Ngokho ke yiloo nto kubalulekile ukuba nomasingcwabane. Kuyanceda ukuba upholise noko ukuphathwa yintloko kakhulu uba hayi awunamali ntoni. Unceda kwezo , kwezo ndawo umasingcwabane, unceda nangeemoto. Ngokho ke nam ke ndingatsho ukubana ngaba abantu noko mabayithathele engqalekweni into yobaluleko lokuba nomasingcwabane ngoba wona ewe, hayi ubalulekile umasingcwabane.

Ewe, ukhona umahluko. Ukuboleka imali ebhankeni, ebhankeni bazawufuna iinkcukacha zakho ezifana nokubana ngaba uphangela phi kwaye urhola ngosuku oluthini. Bazokwazi ke ukujonga ubana ngaba ingaba lo mntu lona angakwazi na ukusibhatala xana efumene le mali. Kujongwa ke izinto ezifana nee-credit report zakho, loo nto ke iye icacise okanye iye inike imbali ebanzi ngento yobanaba uyakwazi noko ulibhatala ityala. Ukuboleka ke kwisikopari, emntwini oyi-loan shark, akufani nelentuka ngoba yena ufuna nje i-ID yakho afune nekhadi nepini yakho, ibe nguye ke ngoku oyayo ngalaa mini wena ufuneka ubhatale ngayo. Akakhathalisekanga ke ukubana ngaba unento ekuthiwa yi-credit record embi na.

Kwilixa elininzi uye uqaphele into yokubana ngaba abantu abakaphili ncam, mhlawumbi umntu ubekhe waswelekelwa ngaphambili. Ngokho ke ukuncokola ngokufa kuye, kuye kube yinto ezawumenza abe , abe madolwanzima. Enye ke into ebalulekileyo okanye into endiyiphawulileyo yinto yokubana ngaba abantu abaninzi abanaye umasingcwabane, ngokho ke ibenza umntu aqonde okokubana ngaba akanako ukuncokola okanye azibandakanye kwincoko edibanisa nokufa. Abanye ke abantu bakholelwa kwinto yokubana ngaba abawudingi umasingcwabane ngoba abakakazukulandulela eli okanye basebancinane bona.